Izitshalo othi uma uzitshala kudinge ukuthi uzoyitshala endaweni efanele nezokwazi ukuthi zithole ilanga, imvula ukuze zikwazi ukukhula kahle.

Ngakhetha imbewu ukuze noma sengivuna ngivune izitshalo ezahlukahlukene.

Engahlola izinkomo zakhe ukuthi zisesimeni esikahle yini. Aphinde azitholele ukudla okuzoba okufanele ukuthi zikhiqize ubisi olwanele ukuthi adayisele izitolo ezisendaweni.

Izinto ezidala ukuthi impahla eyisikhumba isheshe iguge ukuyihambisa okuhlala nayo endaweni emanzi idinga engathi ingathola ilanga ukuze ilokhu iqinile, isesimeni esifanele ukuthi ihlale ikhona njalo.

Ngingawuhlola ukuthi leyo nhlabathi ikulungele yini ukuthi ingakwazi ukutshala uma ixutshwa nomanyolo.

Bengakwazi ukuheha abantu bangaphandle ngemikhiqizo abayenzayo nangezitshalo noma ngokufuya izinkomo ezahlukahlukene okuyizona eyikhiqizayo, ingaba inyama, ubisi nokunye.

Kumele begqoke izinsiza ezifanele zokusebenza ukuze bengalimazeki emzimbeni noma iy'khumba zabo zingalimali. Ey'zokwazi ukuthi uma beyisebenzisa iy'tshalo nazo zingalimali.

Basebenzisa imishini isikhathi esiningi ukukhiqiza izinto noma ukuzivuna esikhathini samanje, ukuze kusheshe umsebenzi.

Qala ngokuthi amaqanda uwafaka endaweni la amaqanda angeke aze alimale khona indawo ephephile, kungaba amakhalebhothi noma indawo entofontofo, amaqanda angeke akwazi .

Ukuthi ugqoke imfaniswano ekuyona yona ezokuvikela uma usebenzisa izibulali-zinambuzane ngoba angeke ukwazi ukuthi zingakulimaza kanjani emzimbeni.

Ngikhathazekile impela ngendlela izimbuzi ezenze ngayo okukhombisa ukuthi ayinakiwe kahle hle aziyitholi ukunakwa okwanele noma ukudla azikutholi okwanele, ukuthi seyingaze zize zigqekeze ziye engadini le yami.

Yakhanda ingadi izoba nezitshalo akwazi ezisheshayo njengotamatisi, ulethisi, iklabishi, ummbila kanye nokunye-keke okuseceleni angakwazi ukudayisa ukuze athole imali.

Ukuthola amathanki abangafaka kuwo amanzi noma izinto abangagcina kuzo amanzi ezinkulu abangakwazi ukuthi zibagcinele manzi isikhathi eside.

Indlela engamsekela ngayo ukuthi ngithenge ukudla ilento le izitshalo zakhe njengommbila ngoba indawo abatshala kuyo angakithi ivunwa ummbila kakhulu, iwona otshalwa kakhulu endaweni nama olintshi iwona nawo ewavumayo abatshala kuyo.

Lokho kugcina kuxubanisa ukuthatha umhlaba kwelinye iqembu unikwa onkunye ngoba kusuke kungaziwa ukuthi lowo muntu usuke ehleleni ngaleyo ndawo.

Izinambuzane eziyingozi ilento le, umnenke. Ave uyinkinga ikakhulukazi kumakabishi ngoba manje isikhathi esiningi umakabishi abantu abawahlanzi ngaphambi kokuba abagezwe , nokungcola ohamba uwubutha nje endleleni uhamba umuntu ungagcina usumgulisa.

Yombili ingxenye kumele ithintwe kothenga umhlaba nakulo owudayisayo ukuze phela kube nesiqiniseko nemvumelwano eqondile umhlaba uyadayiselwa ngempela noma.

Kungenza uthole inzuzo eningi kumphumela yenhlabathi evundile uthole nemali eningi, uzuza kakhulu. Kanti uma uzitshalela wena usuke utshalela ukuthi uthole ukwazi ukudla, unike abantu basegcekeni.

Ukuthi besizane bedayisisane ndawonye lapho-ke inqubekela phambili ingaba khona ukuze nenzuzo ibe ningi, bebonisane, bephane izinqumo abayithathayo ngamabhizinisi abo.

Ngizizwe kahle ngoba izingulube aziyithandi indawo ehlanzekile, engathi y'ngahlala endaweni enodaka, enamanzi.

Kungasiza ngokuthi omunye usuke nendlela yokubulala izinambuzane engapha omunye umbono ukuthi yena enze kanjani ukuze kunciphe iy'nambuzane emfuyweni yabo.

Awumele ahlalise izinkomo zakhe endaweni ehlanzekile noma engaphathekile kahle, athole usizo ayilaphe ukuze iqhubeke ikhiqize ubisi oluyilona, ayinike nesikhathi ukuthi uphumule ikwazi ukuthi ikhiqize ubisi oluningi ngoba manje mayeyisenga njalo nayo igcine isikhathazeka, ingakwazi ukukhiqiza ubisi oluningi.

Ezovolo angizazisisi koda umbono wami ukuthi ngasho ukuthi kungenzeka ukuthi i-shetland ihamba phambili uma usuziqhathanisa ngoba uyezwa negama nje ngazuthi lihamba phambili.

Ukuthi njalo osukwini kuba nesikali noma nendlela oyenzayo yokuthi unisela kabili noma kanye noma usebenzise isikali, kungaba isigubhu samanzi mhlawumbe usebenzisa u-five litha noma u-ten litha ukuchelela usuku lonke.

Abakhiqizi abaphatheki kahle ngenxa yokuthi bakhipha imali enkulu belindele inzuzo enkulu futhi manje akuhambisani ukuthi bekhiphe imali enkulu kuthengwe umkhiqizo, bese-ke abathengi bezowufuna ngemali encane akuhambiselani neze.

Ukudla okufakwe emathinini ukunambitheki kahle, okunye kubi ngoba manje kuhlala isikhathi eside.

Uma ucabanga ukufuya kumele uqine ephaketheni noma ukuqala ibhizinisi lokutshala noma lokudayisa, mele ube nayo imadlana yokuqala lelo bhizinisi ofuna ukulenza.

Eyi njengoba kube ney'khukhula nje iy'tshalo ayisakhuli neze. Manje bengicela ukuthi njoba ibhizinisi lidonsa kanzima, ningiphe isikhathi sokuthi ngibe ngikwazi ukuhlanganisa kulawo amancane, koda ekuhambeni kwesikhathi ngizolokhe ngiyikhokha nje ngikhipha kancane ngoba ayi isimo somnotho ebhizinisini asikho neze kahle.

Hhayi ngingakhetha izimvu mina ngokwami ngoba ayingcolile futhi azinuki kanti iy'ngulube eyi zidinga indawo encolile enodaka and ziyanuka-ke futhi, hhayi ekunukeni ziyanuka impela.

Imele bethenge imithi yokuvikela izinambuzane ekuthenini zidle izitshalo zabo beyichelele njalo ngosuku ukuvikela iy'nambuzane nokususa lezi eyithe zaqala zadla, ukuze imvuno yabo yande.